Tjhe hee, atjhe hle abuti, wa otla ngwana ha kale-kale, atjhe abuti w aka, ha ho etsuwe jwalo. E ya keya utlwisisa hore o batla ho kenya ngwana tseleng, empa tsela eo oe etsang ka yona ha se yona abuti wa ka, atjhe hle . Ha re etse jwalo abuti wa ka, ngwana ha sa utlwe o qale ho bua le yena, pele o ka mootla, le teng le ha o mootla ona. Kopa hle abuti bona ngwana olla jwang, aa abuti hle. Tjo jwalo ka motswadi ke ntho eo ke qetang atjhe, ha se yona, ka kopo thola thola

Nna ke ile ka palama sekepe kwana Hartebees, , ho ne ho le monate, ho le monate haholo. Re tsamaya hona ka metsing re le hara sekepe ho jewa, ho binwa, ho tanswa, ke hore ho no le monate hle. Jo ke ne ke sa tsebe hore ka sekepeng ho kaba monate hakalo, ke ne ke qala ebile ho palama sekepe. Jo monate hle, tjo, kere sekepe le ha se tsamaya ha o le hore setswa ka metsing, ka mokgwa o se monate ka teng, ke hore lona ka mona tswana ke hore, le le ka phaposing, . Jo monate ka hle.

Tjoe ke itse kere ke theoha beseng mane, ka fumana mokotla, wa tjhelete, o nang le tjhelete e ngata, le di karete ka hare. Pelo e ngwe ya re ke o nke, ke theohe le ona, empa ka ka hopola kare atjhe, monga mokotla ona, moo a leng walla, o lahlehatswe, ha ona hore ka tjhelete, ya metso e nngwe, ka lo ithabisa ka yona, e le hore yena o walla moo a le teng. Ka pele ka bua, ke nkile mokotla oo, kaya mola pele ho driver, ka mmollela hore ke thonakile mokotla ona, ho engwe ya di tulo kere keya theoha. Driver o ile a e nka, mara otla leka hore a?

Di bese di ntse di hlokeha, le le haeba batho ba nang le dikoloi, tsa bona, le ha hona le di uba le di bolt, le di tekesi di ntse dile ngata, empa di bese tsona di ntse di hlokeha, hoba hona le batho ba sebedisang di bese ho ya mesebetsing, ho ya moo ba yang teng, le dikolong. Jwale di bese di ya hlokeha haholo, ebile ntho e ntle e ne e monate ka di bese, ke hore tjhelete ya ho patala bese, e tlase haholo, hona le ya taxi, hlokeha? Di haufi le moo di bese di emang teng. Ee, ke ya e sebedisa bese ke bese, ke bese Imphihlisa moo ke yang teng, ene ntho engwe eo ke ratang ka bese, ke hore bese di tsamaya ka nako, ha e tshwane le taxi etla tsamayang e ema, bese e ya moo e tshwanetseng hore e teng.

Ho ya ka pono ya ka, ke bona hore ha ho na dibese tse ngata tse tsamaisang batjhaki makeisheneng a rona, ka baka la hore. Ha ho batjhaki ba bangata ba tlang mona makeisheneng a rona. E nngwe ya dintho tse etsang hore ho se ka ba le batjhaki ba bangata ba tlang makeisheneng a rona. Ke taba tsona poleke tseo batjhaki ba a rona, hobane re le ba ha re tlohe makeisheneng. Ha ho se seo se . Jwale ke yona ntho etsang hore ho se ke ha ba le dibese tse ngata, tse makeisheneng a rona.

Dumelang, ke tlo kenya tletlebo mona, ee nkgono waka o na tlile, a sebedisa terene, mme o re o rekile tekete hona mona. Jwale bothata ke hore, ha a ka a rekisetswa tekete ka theko e tlase, ya batsofe, empa ke motsofe, jwale ke utlwa ke sa utlwisise hore jwang, o re o ile a bua le motho a neng a morekisetsa, jwale ha bua hantle hore monana, ha mo nkele hlohong, jwale ke batla ho tseba hore, ho etsahetseng, le hore ha ele jwalo taba, wa utlwa hore nna, ha ya ka ya ntshwara hantle, hobane nkgono ke motsofe, wa bonaha ke motsofe, jwale ha ke utloisise.

Mona lekeisheneng leo ke dulang ho lona, ke utlwile ka abuti e mong hore, jwalo ka ha ke qeta ho reka koloi tjena. Nka nka koloi ena ya ka, ka e kenya ho Bolt, kapa Uber ka etsa tjhelete ka yona. Abuti enwa o mpolelletse hore nka etsa tjhelete e ngata ka beke, jwalo ka motho eo e leng hore ke ya e hloka tjhelete eno. Ke na le abuti ya sa sebetseng o tlo e thabela ho ba etla nthusa, mme e tla thusa le yena wa ka, e tla patala yena. e tla re ka matsatsi kganna.